Ke gore nka ba botsa gore re thome ho etsa dipapadi. Re bone hore mo bophelong ekare isha kae? Eka qetella ko kae ka tsela eo?

Nka rata ke bona batho ba dipapadi ba practice-a ka metlha le matjatji hore ka tjatji le batho ba ba yo shebelela ho bolo ebe hore ba thaba. O se ke ba ba se ke ba .

Ke gore eya, nka mo botsa gore e ya re ruta mo bophelong gore re kgone ho tseba gore re eme kae? Ene ke ntho e ratang ke mang le mang?

Ke gore nka ba botsa hore nna ebile ka kgathala tseleng ka lebaka la gore azanka ka ho matha go matha tsela e telele kudu.

Ke gore nka kgona ho bapala ka, nka ba botsa hore ke eng eke e kgonang kgonang ho e bapala.

Kgona ho bona hore ke mang oo a ka tswelelago pele ka taba tsa di-marathon-o, ho kitima. Hore o tla kitima go fellela kae? Ene ke monyetla o mo botse kudu moo batjheng ba rena.

Ke gore batho tshwanetse ba tshwarane ka matsoho. Ba bolele gore ho etsahala eng? Hore keng e ba bonang hore e tloba tswelletsa pele ka tsela e kgolo ho .

Dipapadi tseo ke di tsebago ke netball-o le sports. Ke tjona tseo ke di tsebang.

Ke ka lebaka la hore bana ba matjatji a, ha ba sana tlhompho. Ba ke tirela tseo ba bonang hore di lokile ka bo bona.

Ke ka lebaka la gore ba ke tseba hore bona ba eme kae ka ditaba tsa dipapadi? Hoba mo go bona a ba kgone ho raloka dipapadi.

Ke ka lebaka la gore tja banna batho bo botle ba di rata. Tja basadi ha ho mang le mang oo a ratang ho shebella papadi ya basadi.

Ke gore dipapading ba ya ka go lebella hore ke mang oo a tlo tswelelang pele. Ene ke monyetla o mo botse kudu ka hore e ya re bontjha hore mo bophelong o ka kgona ho ikemella ka bo wena, wa dira tjeo di go thabisago.

Ke botse batswadi ba ona gore ba ka tsenela dilo tsa di tsa dipapadi gore ba kgone o otlolola mebele ya bona. Ene e tlaba thusa ko pele, ba tla bona gore ke mang oo a ka kgonang, a isha papadi eo ko gole.

Nka ba tlhalosetsa hore ke eng eo ba tshwanetseng hore mebele ya bona e tlhweke, e se ke ya tsofala ka pele. Ke yona tsela eo ba ka dulago nako e telele

Ke gore seo ke se bonang ke go raloka dipapadi. Batho ba bangata ba ba ba thabile kudu ka gore ba rata papadi ene ba bona e ba rutwa seo e ba ruta ho sona.

Nka mo botsa gore gym e hlwekisha mmele wa ka. Ene ke bona ele opportunity e botse kudu ho nna cause, ka lebaka la hore e mpha matla ho nna.

Ke gore ba bolelle, ba boledishane le batjha. Ba ba botse gore ke eng seo ba se, ba nyaka ho se dira. Ene ba bona e tla ba tjwelletja pele ka bophelo ba bona. Ba kwe gore baswa ba ha dumela goba jwang?

Ho spina dikoloi mo bathong ba bang ekaba monyetla o mo botse, mara moo bathong ba bang e ka se be monyetla o mo botse. Ka gore dikoloi tja bona tlabe ba di patella. Ge di senyegile ke bona swanetje ba di patalle. Mmuso o hobane o ka se di patalle.

Eya, ho jive-a ho ka o etsetsa tjhelete eo o ka iphedisago ka yona. Ka lebaka la wa kgona ho tswelela ditelevisheneng batho ba o bone. Ene ba tla phela ba o biditje ko ya bona gore o tlo o ba binele.

Ke bona ele monyetla o mo botse kudu. Barutishing ba gago o ba hlalosetse hore ke eng eo e ka thusa ho sekolo sa lena gore se be monate. Ene barutishi ba bangwe, barutwana ba bangwe ba kgone goba happy le bona. Ba tshwane le dikolo tse dingwe. Ekaba monyetla o mo botse kudu for sekolo seo.